Hileswaku loko munhu o za a lovoriwa u suka eka n'wina u ya tshama emutini wun'wana naswona se u ta hanya emutini .

Hileswaku loko u vona leswaku munhu u nge swi koti ku hanya na yena vutomi bya wena hinkwabyo u nga n'wi nyiki n'wana hikuva u ta tlhela u famba u n'wi siya.

Va tlanga xiphemu xo n'wi tiyisa xo tiyisa mutekiwa no n'wi byela leswaku munhu u hlangana na swiyimo swo hambanahambana swi lava ku .

A ndzi ta swi endla hikuva i munghana wa mina naswona ni fanekele ni n'wi seketela no n'wi pfuna laha ndzi nga ta kota kona naswona manana a hi wa wun'we.

Hikokwalaho ku na tindzimi ta kaye to hambanahambana.

Hi ku va hlayisa no va komba rirhandzu leswaku va nga hleketi endzhaku va va kombisa leswaku xa ku xipesi lexi xa munhu loyi a nga famba xa ha ri kona ku fambile munhu kambe a ku cincanga nchumu va ha .

Hikuva n'wanuna loko o ze a teka nsati a nga ha tirhi mitirho ya le mutini ku tirha n'wansati vavanuna va va va tolovele ku endleriwa swin'wana na swin'wana hi vavasati va vona loko va lovele hi vavasati va tikeriwa ngopfu hikuva munhu loyi a va endlela swo karhi a nga ha ri kona.

Ndzi tsakela ndlela ya khale hikuva vanhu va khale a va mbala va tihloniphisa va xixima miri wa vona.

Ku dyiwa swakudya swo fana na tihove xigugu timanga na swin'wana swo tala.

Ku cinca ka mambalelo ya vona na maswekelo ya vona hinkwavo a va ha swi vuli ku fana na leswiya swa ndhavuko.

Hileswaku Afrika-Dzonga a yi na mitirho mitirho yi le ku kayiveleni swinene.

Hileswaku loko karhi wu muferiwa a hluvuriwa timpahla letiya wa tlangeriwa ku swekiwa na swakudya swo hambanahambana swa ndhavuko.

A ndzi ta n'wi byela leswaku a ku na ku hambana naswona ka titimela ndhawu leyi a lavaka ku ya eka yona.

Hileswaku u kota ku twisisa no tiva leswaku munhu un'wana na un'wana u na mahanyelo ya yona na kona wa swi kota ku hanyisana na vanhu valavo va vutomi byo hambanahambana.

Swi na nkoka swinene hikuva u va u kha u tiva ndhavuko wa wena na rimintsu leri u humaka eka rona.

Hileswaku na loko munhu o tshuka a sele a ri yexe wa swi kota ku sala a ti tirhela u nga yimeli munhu .

Ndzi tsakela tihove tihove ku laveka mavele timanga tiboncisi na tindluwa ndzi tsakela na tshopi tshopi ku laveka makwembe na mugayo.

Ina, hikuva ni munhu wo rhandza vanhu swinene no rhandza ku pfuna laha ndzi nga kotaka kona ni munhu wo ti xiximisa ni nhlonipho.

A ndzi kombela ku rivaleriwa hileswaku a ndzi hlanganile hlanganile kambe ndzi ta endla leswaku hi ya ri tlangela kotaku masiku hi tlangela.

Ina, hikuva ripfumelo ra ndhavuko a hi swilo leswi u swi endlaka masiku hinkwawo kumbe sonto van'wana van'wana swi teka nkarhi swi endliwa endzhaku ka nkarhi kambe swa vukreste leswi leswi swi endliwaka hi mikarhi hinkwayo.

Hileswaku n'wina vambirhi va nsati na nuna m vai mi twananile yini nakona hileswaku swi fambisa ku yini eka timhaka ta swa le .

Hi ku khoma vanhu hi ku ringana naswona hi ku va hlonipha hi nga languti leswaku mani u na yini naswona u endle yini.

Ndzi rhandza tihove, ina ndza swi kota ku ti sweka ndzi dyondzisiwe hi kokwana mikarhi hinkwayo loko va sweka a ndzi hamba ndzi tshamelela kwala etlhelo ka vona va karhi va sweka siku rin'wana va ndzi xavela leswi lavekaka leswaku u kota ku ti sweka va ku ndzi .

Ndzi nga tsakela ku ya entangeni wa swiharhi ni ya vona swiharhi hi ku hambanahambana ka swona.

Swi cince hi ndlela yo va rhandza ku khavisa khavisa va vekela ni mihlovohlovo yo hambanahambana va endla ni swa ximanguva lawa va nga ha landzeleli swa xikhale.

Ku dyondza mindhavuko ya van'wana ku vulavurisana no twisisana na ku dyondza tindzimi tin'wana.

Ri vula leswaku a hi hlanganeni hi vumbana hi va xilo xin'we hi van'we.

Hileswaku va kota ku hlayiseka va nga khomiwi hi mavabyi swi dyondzisa leswaku munhu u fanele a kota ku tiyimela u fanele a kula a va n'wanuna.

Swi kombisa leswaku hi vanhu a hi hlayisaneni hi ku mbala rirhandzu swi nga ri hi ku huma eka mani kumbe mani wa ka mani.

I xiave xo kombisa nseketelo no lava ku endla leswaku vanhu va khomana.

Tindlela ta ndhavuko ku hlangana tihosi vakulukumba va muganga maxaka ni vatswari leswaku va ta kota ku tshama va hlela mhaka leyi kambe tindlela ta manguva lawa mi ya ekhotsweni laha ku nga na ti-judge maloyara naswona ku va ku hlengeletanile mixaka wo hambanahambana laha ku tengeriwa kona vanhu va va va hlayile .

Ina hikuva i munghana wa mina ndzi fanekele ndzi n'wu seketela no n'wu pfuna laha ndzi nga ta kota kona.

Nkoka wa mavito ya swivongo hileswaku munhu u kota ku tiva rimintsu leri a humaka eka rona naswona u tiva ndhavuko.

Mhaka ya Vukreste hileswaku u fanele u hlonipha Xikwembu u tiva rito ra Xikwembu rito ra Xikwembu u ri tiva hi ku hlaya bibele u fanekele loko u hlaya bibele u twisisa leswaku yi vulavula hi yini nakona u landzelela leswi yi vulavulaka hi swona u fanekele u ti nyika nkarhi wa wena na Xikwembu.

Xibelana xibelana u xi mbala emukhubyeni i thawuza hi xona xibelana xi akekile ku fana ni xikete kambe a hi xikete loko u xi mbala xibelani u fanekele u tlhela u xi boha xibelana xi endliwa hi mihlovohlovo yo hambana xi ya hileswaku wena u rhandza muhlovo wihi u nga mikisa na mihlovo hambi yi ri yimbirhi kumbe yinharhu ku ya hi ku tsakela ka wena xibelana xi va na switlhekutana hala henhla xibelana xi vekeliwa ti-ribbon u vekela ti-ribbon ha le hansi ka xona emaheteleleni u tlhela u vekela ti-ribbon le ka .

Hikuva hi xitalo tihove ti swekiwa loko vanhu va hlengeletanile kumbe va kha va tlangela swin'wana ku kombisa leswaku ndhavuko wa vona a va wu rivalanga naswona va wu .

Hikokwalaho murhangeri u fanele ku tiyisisa leswaku vanhu va yena va khomanile naswona va rhandzana.

U nga pfumela eka Vukreste u tlhela u landzelela swa ndhavuko hikuva swilo leswi swimbirhi a swi lwisani.

Swilo swi onhiwa hi nomu swi lunghisiwa hi nomu a hi tshameni ehansi hi hlela mhaka leyi naswona loko hi te ta ni hi van'we hi fanele hi pfunana loko munhu a endlile xihoxo u fanele a kombela ku rivaleliwa naswona hi nga vi na xikhomela eka wun'wani wa rikwerhu a hi kuriseni ndhavuko wa hina a hi kuriseni vumundzuku bya hina a hi kuriseni tiko ra hina a hi rhandzaneni a hi khomaneni.

E-e hikuva hi yin'wana ya mindhavuko ya hina leswi swi komba leswaku hi le ku lahleni ka yin'wana ya mindhavuko ya hina.

Vaxisati va fanele ku mbala xibelani va boha ni maduku enhlokweni kambe va xinuna va fanele ku mbala tinjhovo.

I ku cineriwa nkoka wa swona hileswaku va ku kombisa leswaku se u kurile nakona va ku dyondzisa ku ri u va wansati.

Hi swa ku kombisa leswaku se i wanuna naswona u fanele u xiximisa miri wa wena a wa ha fanelanga ku hlamba emahlweni ka vavasati.

E-e hikuva vatswari va lava leswaku vana va vona va humelela va va ni mundzuku lebyinene a va ta lava leswaku va ya exikolweni leswaku va ta kota ku va na vumundzuku lebyinene tanihileswi dyondzo ku nga xitlhangu xa vutomi.

Vavasati ni vavanuna i vanhu hinkwavo ku yo hambana rimbewu kambe leswi endliwaku hi vavasati ni vavanuna va nga swi endla ku na swi endliwaku hi vavanuna ni vavasati va nga swi endla wansati va nga swi kota ku rhangela ni n'wanuna a nga swi kota ku rhangela.

Hikokwalaho u fanekele ku ya tlela eka rikwavo laha ku nga na maxaka ni va ndyangu wa yena.

Ndzi na vana vambirhi, wa mufana ni wa nhwanyana. loyi wa nhwana ndzi ta n'wi xavela xibelana, ni n'wi xavela na yele, ni n'wi xavela na duku ra ku boha enhlokweni. Kasi loyi wa jaha ndzi ta n'wi xavela tinjhovo, ni n'wi xavela ni maphaxani.

Vuhlalu bya nkhuvo wu tirhisa muhlovo wihi na wihi lowu u wu tsakelaka. Kambe vuhlalu bya tin'anga u tirhisa muhlovo leyi tirhisiwaka hi tin'anga yo fana ni ntima, basa, na tshuka.

Ndzi tekile phayiphi ndzi yi rhangisa ndzi endla xirhendzewutani, leswaku loko ndzi tlhandleka laha nhlokweni xi kota ku tshama. Kutani ndzi rhunga ndzi karhi ndzi landzelerisa phayiphi leyi. Ndzi yi endla hi vuhlalu, yona yi nga vonaki yi tumbela kambe ku vona ka vuhlalu.

U fanekele u tirhisa milenge ya wena na xisuti xa wena. Loko u lava ku cina, u fanekele u endla ingari u endla ntlangu luwa va wu vitanaka hula hoops.

Va fanele ku mbala tinjhovo, kumbe va rhungisa hembe leyi yi nga na malapi ya ndhavuko.

Yele, xibelani, na tikhwini.

Ndzi rhandza dokodela Thomas Chauke hikokwalaho tinsimu leti a ti yimbelelaka ti na mongo swinene.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya ndhavuko hikokwalaho ndzi kota ku cina kahle ndhavuko wa mina hi tinsimu leti.

Hileswaku hi kuma tinsimu to thawuza hi tona loko hi ya emikhubyeni.

Ndzi rhandza ncino wa xibelani hikuva, na xona xibelana ndza xi rhandza hi xoxe.

Ku na rin'wana ra tinsimu leri ngo, loko a ndzi dyondzile xikolo a ndzi nga ta xaniseka. Ndzi dyondzile leswaku xikolo i xitlhangu xa vutomi.

Ndzi tsakela dokodela Thomas Chauke hikokwalaho u yimbelela tinsimu leti ti nga na mongo no .

I tiyindlu ta randavula leti ti fuleriweke hi mabyasi, leswi hi swi vitanaka . Ina ndzi nga tshama eka tona, hikokwalaho ti na vuhlayiseki.

I ku pfuka u kukula muti, u swekela nuna ni vana.

I ku basisa eswirhapeni, no ondla nsati ni vana.

A ndzi swi koti hikokwalaho, lava a va ri kusuhi na mina lava a va fanekele ku ndzi dyondzisa, va hundzile emisaveni.

Ku hlonipha ndhavuko.

Ndzi kombela mpfumelelo wo tisa xikhongelo laha kaya. Va tela mina, a va teli n'wina.

Ndzi kombela leswaku hi yimbelela tinsimu to hambanahambana leti ti yimbeleriwaka etikerekeni to hambanahambana, ku angarhela munhu un'wana na un'wana.

Hileswaku nkarhi wun'wani loko moya wa wena wu ri hansi, ta ku pfuna leswaku u va kahle.

Ina, hikuva swakudya swa manguva lawa, vasweki va rhandza ku chela swipayisisi ni mafurha ya ku tala.

Va dya vuswa byo tiya, muroho, guxe, khavichi, naswona swi fanele swi va swi nga cheriwangi mafurha. Swi swekiwa hi vamanana lava va tshamaka .

E-e, a ndzi se tshama ndzi ya hikuva ndzi pfumela ka swa vukhongeri.

Ndzi rhandza timanga. U ti chela epotweni, u chela na mati, u chela swimunywana. U swi tshika swi byabya ku kondza mati lamaya ma ze ma helela.

Swakudya swa ndhavuko swi kahle swinene, naswona swi na rihanyo lerinene. Swi va swi swekiwa hi vurhon'wana na rixalandza. A hi dyeni swakudya swa ndhavuko.

U teka mapa ya kona lawa ya vuriwaka mpunchwana, u teka ni mugayo wa xibasa u swi katsa ndhawu yin'we. U virisa mati epotweni, loko ma virile, u swi chela. Kambe swi fanele swi va swi ri mati, swi nga tiyi.

Ina, swo fana ni nguluve a yi dyiwi hi vanhu lava va pfumelaka ka swa vukhongeri.

Ndzi rhandza xigugu hikokwalaho xi endliwile hi timanga. Ndzi munhu loyi a rhandzaka timanga.

Tihove, xigugu, tshopi, timanga, na tindluwa.